Uhlelo engake ngalithatha ele-debate ye-English langisiza kakhulu ngoba nanoma ngingakwazi ukuyikhuluma ngaleyo ndlela kodwa kukhona engakufundayo ngaleso sikhathi. Futhi langisiza kakhulu ekuthenini ake ngiy'thembe, noma kungathiwa igama ngiyalisho ngingalazi ukuthi lizofika kanjani kuwena. Engakufunda kakhulu ukuthi thina abantu abamnyama siyahlekana, siyahlulelana kakhulu. Abantu abamhlophe umuntu uyazama ukuthi akulalele uma ukhuluma naye noma kungathiwa into awuyishongo ngendlela kodwa uyakulalela aku-correct-e. Manje thina sivele simhleke umuntu ngafunda lukhulu kakhulu, ngibambe lela qhaza.

Ngingahlela nje ukuthi uma kukhona into eyenziwayo ekhaya mhlampe kuzobungazwa isibongo sethu ngikwazi ukuthi ngimeme abantu bezobungaza nathi basazi sibachazele ngesibongo sethu ukuthi sibaluleke ngani nanokuthi yini into esiyenzayo nokuthi siqhubeke sazise abantu ukuthi yini into eyenza ukuthi sibaluleke nokuthi sibaluleke ngani.

IsiZulu samanje and abantu abaseThekwini uyakwazi ukumuzwa umuntu owumZulu kodwa ohlala eThekwini, uyakwazi futhi ukuzwa umuntu owumZukulu ohlala emakhaya. Kakhulu kakhulu abahlala eThekwini uma bekhuluma isiZulu bazofaka i-English phakathi. Ngeke umuntu aqede umusho engafakanga isiNgisi, ukuze ubone ukuthi isiZulu asisafani nasekuqaleni. IsiZulu sona sinzima, sinzima kakhulu ngoba uma kuwukuthi umuntu akafundiswanga kahle ngaso, engagcina engasazi. And kunamagama anzima ukuthi noma kuthiwa mhlampe sesiyakhuluma manje, ngingaze kubuzwe ukuthi, okay, leli gama lishu kodwa ngingumZulu nami, kodwa lelo gama lesiZulu angilazi lisho ukuthini. Umthelela wayo nje ukuthi abantu thina maZulu sigcina sesikhohlwa usiko lethu uma sisemadolobheni.

Izinkundla zokuxhumana nazo ziyasiza ziyalekelela ekuthenini umuntu akwazi ukuthi uma kukhona igama angalizwisisi akwazi ukusesha abheka khona ukuthi igama eliwukuthi liqonde ukuthini. Ziyasiza kakhulu futhi ziwumthelela omuhle kwabanye batshele nabanye ukuthi okay uma kukhona into ongayizwisisi kahle ungahamba uye ezinkundleni zokuxhumana ubheke igama eliwukuthi ulibone nalo ukuthi lisho ukuthini, libambe iqhaza elikhulu kakhulu.

Ngicabanga ukuthi ngoba kodwa sebethatha impilo yabo bayibeka edolobheni. Kungathi uma kuwukuthi mhlampe kuvaliwe emsebenzini noma mhlampe bathole usuku lokuphumula, bakwazi ukuthi bathathe iy'ngane zabo abahlala nazo emadolobheni bazise emakhaya zike zivakashe nakhona abakwazi ukufunda imvelaphi yabo nokufunda isiZulu sasekhaya, ukuze noma kuthiwa sebayafika bavakashile bayazi imthetho yasekhaya nezinto zesiZulu ukuthi zenziwa kanjani. Bafunde nemvelaphi yabo ukuthi ikuphi ekumele kwenziwe kanjani, bangazi isayidi lasedolobheni kuphela.

Ngingakhuluma naye umzala wami, ngimtshele ukuthi kule mpelasonto ezayo uzobe esewumunye umuntu, uzobe esenomkhwenyane, kuzomele uqale umndeni wakhe omusha. Kuzomele aqale acabange, acabangele nomyeni wakhe ney'ngane zakhe kuqala, okunye kuze ngemumva. Nanokuthi uma kuwukuthi uhlangana ney'ngqikamba emshadweni wakhe akhulume nami ngikhona angahambi ekhuluma nabantu bonke ngoba akusibo bonke abantu abamfisela okuhle. Njengoba ezobe esesemshadweni, baningi abazobe bembhekile, yena nje akenze iy'nto zakhe ngendlela nanoma kungekho right, azifundise ukuthi ahlale nomyeni wakhe phansi, baxoxe kahle izinto, bahlale phansi bakhomunikhethe, kungabikhona into ezomuhlula.